Ngingaba abazukulu bami ingubo yami yovolo. Ngingabe ngenzela ukuthi makwenzeka unkulunkulu engikhumbula, ngibashiye nesikhumbuzo sokuthi bekhumbule ukuthi ingubo kagogo lena, ingubo kakhokholozi bekhone nanokukhombisa abayofika mina ngingasekho emhlabeni, bebakhombise ingubo engabashiyela yona.

Iwayini eli-organic linezinzuzo eziningi ezibalwa ukuthi alinawo amakhemikhali anobungozi, liphatha kahle imvelo, limelela izici zemvelo kangcono, alinazo nezithasiselo ezingadingekile, liphathisa nekhanda kancane.

Abalimu amakhono abawadingayo ukuze bethuthukise ibhizinisi labo lezolimo, badinga ukuthi bekwazi ukuphatha izimali zabo kahle ukuze bezokhona ukuthi bebone nenzuzo. Badinga uhlelo lokumaketha lapho abalimi kufanele babe namakhono okuthengisa imikhiqizo yabo beqonde nezimakethe zabo. Badinga nokuhlela ukuphatha izinsiza, amakhono okuphatha izinsiza ezifana nemishini, izisebenzi, yizitshalo nezinye izinto ezidingakalayo ekulimeni ukuze kuholele ekuthuthukiseni nokukhiqiza.

Abasebenzi abahlala emapulazini ngingabathuthukisela ngokuthi ngibasondezele izindawo zabantwana zokufunda ngoba abantwana abaningi abahlala emapulazini bathola ukuthi izikolo ziqhelelene namapulazi, okwenza kube nzima ukuthi abantwana beqhubeke nezemfundo. Ngingabasondezela indawo yokufundisela abantwana nabo asebekhulile bengafunda imfundo yabantu abadala ukuze bezokwazi ukuba nolwazi ngezinto eziningi.

Ukusebenzisa izindlela zokulima ezingena mkhuhlane ezingenabo nobungozi ezingafaki amafethelayizi anobungozi, lokhu kuvumela ukuthuthukisa komhlaba futhi kuqinisekisa ukudla okuphila okungcono nokuphumelelayo. Ukuphathwa kwamanzi, ukufundisa izindlela zokulima ezonga amanzi amanzi emvula kugwenywe ukusetshenziswa ngokweqile kwezimvula ezinzima. Kumele ukuthi amanzi emvula abe nezindawo la azogcinwa khona ukuze bekhone ukuthola amanzi ukuze benisele izitshalo. Ukulima okuphindaphindayo. Ukushintsha izitshalo ngokuphindaphindiwe kumhlaba ukuze kugweme ukukhula kwezilwanyana ezilimazayo emhlabathini futhi kuhlangabezane nezidingo zokuphila kwabantu.

Izinyathelo ezilandelwayo ekufakeni i-conditioner nokuvikela isikhumba ekulimaleni kuqalwa ngokuwashwa kwezinwele ukuze kukhishwe ukungcola nezinsalela ezizovimbela i-conditioner ukuthi ingasebenzi kahle. Bese mase kufakwa i-conditioner kumele ukuthi kugwenywe ukufakwa phezulu ekhanda, kugxilwe kwisikhumba saphansi ukuze izongena kahle i-conditioner emzimbeni wezinwele.

Uhulumeni kumele ukuthi abalimi abasekele ngokuthi abanike imijovo okumele beyisebenzise ukuze belwisane nemikhuhlane leyo abasuke bebhekene nayo ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi, kube khona into ezovikela izitshalo kwizinyoni, izinyoni zingakhoni ukudla izitshalo, uhulumeni abaphe namanethi ukumboza izitshalo uma zisakhula zingamoshwa izinyoni.

Ngangiziniselela nganginisela ekuseni nantambama ukuze izitshalo zami zihlume kahle. Ngangihlezi ngiyigada ngaso sonke isikhathi ingadi yami ukuthi izinkukhu nezimbuzi zomakhelwane azingimosheli engadini yami. Ngase ngenza isikhathi sokunisela, nganginisela ekuseni ilanga lingakaphumi nginisele ukushona kwalo ilanga ntambana ngenzela ukuthi imbewu yami ihlume kahle.

Amadlelandawonye angasebenza ekwenzeni ucwaningo nokuthuthukisa ubuchwepheshe obusha okuvumela izinkampani ukuthi zithole izindlela ezintsha zokwenza izinto zithuthukise izinqubo noma zikhuphule izinga lomkhiqizo. Amadlelandawonye engaphinde ahlanganyele namabhizinisi, lokho kungasiza ekunciphiseni izindleko zokukhiqiza ngoba bengabelana ngezindleko ezihlobene ezifana nezindleko zokuthenga izimpahla noma izinsiza. Amadlelandawonye engaphinde futhi avule amathuba amasha emakethe njengoba amabhizinisi engasebenzisa izixhumanisi noma amasevisi ezinkampani ezihlukene.